Asiyoyabantu abazizityebi kuphela imisebenzi yokuzonwabisa koko ifuna nje ube ngumntu onemali ungadanga wasisityebi, umzekelo imisebenzi yokuzonwabisa efana negalufa yimisebenzi efuna ube nemali hayi wonke ubani uzokuba nayo lo msebenzi kodwa ayidingi ube caba usisityebi.

Umsebenzi wokuzonwabisa oyigalufa amaxesha amaninzi abantu abadlala igalufa ngabantu abanemali, ngabantu abanamashishini amakhulu. Eli xesha lixesha onolithatha ukuba ukwazi ukuqhagamshelana kwaye uncokole nabantu abanamashishini amakhulu khona ukuze uzokwazi ufumana izimvo ezimbini nezintathu phaa kubo.

Eneneni abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba bayakwazi ukufikelela kobubomi bunemidlalo yokuzonwabisa kwaye bayakwazi, banayo nemali yokuba badlale le midlalo yokuzonwabisa kuyiloo nto ke ndiyingqinela le ngxelo.

Umdlalo endiye ndithande ukuwenza mna ngexesha lam lokuphumla kukudlala ibhola ekhatywayo nangona ndingafumani xesha linintsi lokuyidlala kodwa ngexesha endiyifumanayo ndiye ndiqinisekise ukuba ndiyayidlala. Xa udlala ibhola ekhatywayo uye ukhululeke nalapha emzimbeni, ukhululeke nasengqondweni kube kule nto ukuyo apha ebaleni. Loo nto iya kunceda ukuba ube nengqondo edlamkileyo yaye nomzimba odlamkileyo.

Ndingasonwabela kakhulu eso simemo soyodlala igalufa, ndingasamkela ngezandla ezimbini ezifudumeleyo kuba igalufa iyakunceda ukuba uqhagamshelane nabantu. Abantu abadlala igalufa ngabantu abazaziyo ukuba bafunani ebomini, ngabantu abase bekwindawo abafuna ukuba kuzo ebomini njengamntu ongekabi kuyo loo ndawo ndingancedakala kakhulu ukuba ndincance iinto ezimbini nezintathu ebantwini abase bekwindawo ababeve behlose ukuba kuyo.

Ewe, ukhona. Kukho iqela labantu abadala abaqhuba iibhayisekile kukhangeleka ngongathi bayenza le nto njengomdlalo, msebenzi wokuzonwabisa yaye ikhangeleka umsebenzi olungileyo wokuzonwabisa kuba ikugcina usempilweni.

Ukuqhuba ibhayisekile banako ukwenza nako kodwa kuba ingabantu abadala kukho kungasuke kube lula ukuba badlale ibhola yombhoxo, loo nto ingabanceda ukuba bahlale besempilweni hayi nje ngokwasemzimbeni kodwa nangokwasengqondweni.

Hayi, andingqinelani. Imidlalo ye-elektroniki ayifani neyembaleki nangona zombini zibandakanya ukhuphiswano kunye nobuchule, kodwa iimbaleki kufuneka zisebenzise umzimba wazo kwaye zisebenze kakhulu ngelixa imidlalo ye-elektroniki ifuna usebenzise ingqondo yakho kakhulu kwaye ube nezakhono ezifanelekileyo nakwindawo yedijithali.

Xa ungumntu osebenza ngekhompyutha okanye oqwalasela ikhompyutha imini yonke, ekuhambeni kwexesha uye ube ngumntu onengxaki yamehlo. Okanye xa ungumntu ohlala esitulweni imini yonke uye ekuhambeni kwexesha ube nengxaki yomzimba ekuquka ukuba nesinqa esibuhlungu okanye ukuba nomqolo obuhlungu. Ezi meko zombini zimeko ezichaphazela abadlali bemidlalo ye-elektroniki.